Pele batho ba reka, ba tlameile hore ba tsebe hore meriana e ba e rekang e sebediswa jwang ebile e kentsweng ka hare. Ho bohlokwa haholo ho tseba hore ho kentsweng ho sebedisitsweng hore eo e tlo o alafa hore o tlo tsebe le wena hore o tlo o reke ntho e nepahetseng, o ska reka eng kapa eng e sa nepa.

Batsofe ba ka thuswa ka ditsela tse ngata tseo o ka ba thusang. O ka ba thusa ka dijo tse bitswang di-food parcel ebile o ka ba thusa hape ka ho ba rekela dintho tsa ho hlapa, ebile o ba thuse hape ka tjhelete e ya SASSA ya batho ba baholo ebile ba ka thuswa ka ditsela tse ngata.

Ho bolla ho bohlokwa haholo bathong ba banna hobane o tla ba thusa hore ba kgone ho tshireletseha. Ba tshireletse mafung a mangata a kang bo-STD le di-HIV and AIDS, ebile ba ka tshireletseha haholo ha ba bollotse ho sehwa nama-nyana ena e ka pele e sa sebetseng e tshwarang ditshila.

Tlhekefetso ha ya loka haholo ebile tlhekefetso ha eo fihlisa clinic-eng, o fuwa lengolo hore o tlo o tsamaye o ye maponeseng o lo tshwarisa yena motho oo ao hlekefetsang. Ke ntho e sa nepahalang haholo ke ka moo hore ba o fa le monyetla tleniking hore o tlo kgona ho itwanela ebile o ska dumela ho hlekefetswa.

Ee, hona ho ya thusa ebile ho ka fokotsa mafura a leng maleng ebile o ka fokotsa haholo. Empa hoo ho hloka hore le wena o tlo kgone ho ja dijo tse nepahetseng, dijo tse nang bophelo ebile o ska ja hape dijo tse nang le mafura.

Ee, ke kile ka bonana le yona ke ilo pepa le nna ka thola, ho tletse tletse hohle, ho se na le moo ebile motho a ka dulang teng. Batho ba bang ba hlatsa hona moo ba bang ebile ba ithotela ba bang ba sa kgone le ho etsa letho, ba re ho tletse haholo spetlele hobane dipetlele tse ding di ne di kwetswe.

Ke ka qala hore ke shebe hore ntho eo o tshwerwe ke eng. Ke qala ke mo ise clinic-ing haebane clinic-ing ba re ha ba bone letho, ke moo nka mo isa ngakeng ya setso, hobane ha ke tsebe hore ke eng e mtshwereng.

Tjhe, Ntate-moholo hawa tlamehile hore o nwe ditlhare tseo sa di tsebeng hore ke tsa eng ebile di entswe ka eng le hore di tswa kae. O tlamehile hore o ye clinic-ing or spetlele, o tlo thole dintho tse tsamayang ka tsela di dintho tse nepahetseng hobane ha o sa etse jwalo o tla be wa nwa ditlhare tse sa tlamehileng o bo bolawe ke dintho tseo di ne di sa o tshwa.

O tsebe hee hore ha o di kgetha dintho tseo, ha wa tlameha hape o tlohelle le ho sebedisa di-condom, e leng direkere tsa ho ithibella hobane ha se ho ima fela, ho tla shebanang le ona. Empa le mafu a mangata a tsamaelanang le thobalano. Haebane o etsa thobalano, o itlhokomele.

Ha mangata haholo a leng teng ho etseditswe bana dintho tse ngata tse ba ka kgonang ho e thibela ka tsona. Tse leng di-mobile clinic, di-clinic tse tsa dikoloi tse tsamayang hore di o latele le moo o leng teng, o tlo kgona ho fumana thuso ya hao kantle le ho ya clinic-ing.

Dumelang batjha ba kajeno hona le offer ya tender e tswileng kajeno. Tender eo ke ya dikoloi tsa di-clinic tse tsamayang, batho ba batlang ho ikenela ba ka Apply-ela ba tlatse di-form-o ke tseo di behilwe hona moo. Ba tsebe hore ke ya hore e thuse batjha hore ba fumane thuso ka dikoloi tsa di-clinic tse tsamayang.

Ditleniking, ho hlokeha hore le batho ba sebedisane le ma nurse a leng moo a tsebe ho sebedisana ho bontshwane ebile ho thuse bakudi ka tsela e nepahetseng. Ntho kaofela e etswang mokudi e ngolwe fatshe. Ebile e beiwe moo e tla tholahalang ha e hlokahala. Haebane manese a mang a ile di, matsatsing a phomolo.

Nakong tsena tsa kajeno ho ya thabeng ha o sa le ntho e tshwanang le ya kgale. Batho ba bangata ba ya shwa, ba ile dithabeng ba yo bolla. Nna ke bona hore betere hore o ye sepetlele, o tla bolla ebile ke ntho e sa nkeng le matsatsi ebile ba tla kgona ho bona le ha o na le ditsietsi tseo o bonang le tsona.

Batho ba ile ba thola di-booster shots tsa di-Covid, empa batho ba bangata ba ile ba bonana le ho kula kamora moo, ho tjho hore di-booster shots tseo le tsona di fihlile da ska kena hantle mmeleng ya batho kapa di se tse di entswe ka tsela tse sa nepahalang.

Re etsa moetlo wa hore re kgaole ntho e hore e tswelle pele, ho hlapiswa ho hlapiswe ka ditlhare lelapa le lohle o etsuwe le moketenyana hore o kgaole ntho ya hore batho ba kene tjhankaneng hobane hase ntho e lokileng hore motho kaofela lelapeng a ba kena tjhankaneng.

Hei, ka mokgwa o ne o tletseng ka teng. Le nna hae ke ile ka bona hore le thuso ho ka etsahala hore ke be ke tsamaye ke ye hae ke sa e tshola. Ebile batho ba bang le bona, o bone hore bona ba hloka thuso le ho feta nna ba fetisetswa le pele batho bao.

Ntate ka hore Nkgono o ne a rata ho tsamaya haholo, a bonana le batho a rata moo ho nang leng batho, keng se re ka se etsang? nna ke nahana hore re ke re mo ise bathong re etseng dintho tsa bo nkgono a kopane le le bo nkgono ba tshwanang le ena, ba qoqisane ebile ba bue le dintho tse tse sa ba tshwareng hantle. Ba be le lenaneo la bona, ba be le moo le bona ba ka thabang teng, ba bapale ebile le dipapadi tse ne di ba hopotsa kgale.

Dumela monghadi, ne ke rata ho tsebisa ka clinic ena ya boetapele sale batho ba fihlile ka hora ya bo supa hoseng jwale e se le hora ya bone, empa batho ha ba so fumane thuso e ba e hlokang ebile batho ha ba tshwarwe hantle mo clinic-ing ena, batho ba hloka thuso empa di-nurse tsa teng di inwella teye, di sena taba le batho. Kea leboha haholo ha o mphile tsebo ya ho mamela.

Ho bolla thabeng, ho na le dintho tse ngata tse tsamaisang tsa teng. O ka kgona ho fumana dintho tse ngata o ithuta le bonna, o ithute le moetlo, o ithute hape le ka sefane sa hao. Empa hobane ho tloha ho sena dintho tse ngata tsa ho hlokomelwa, o ka ba le ditsietsi tse ngata tse kopanang le hore o lemale o ska fola kapa ho batho ba qetelle ba shwa hobane ntho tseo a di etswe ka tsela ebile le ka tshellana le ka mafu hobane o ka sebediswa ntho e le nngwe ho seuwe motho kaofela. Empa ho ya clinic-ing o ya letsatsing leo, o etse o seuwe letsatsing leo ebile o fumane thuso eo ka e hlokang haebane o shebana le ditsietsi kapa dikotsi.

Nka rata hore re tsebise batho di-clinic-ing le diterateng, re tsebe ho ba fa ditsebo tsa hore ntho tse ba di rekang tsa meriana tse ba di tlolang difahlehong ke dintho tse sa lokang hobane ba di reka diterateng, di rekiswa ebile ka semolao. Ska di rekiswa jwalo re tsebise hape le tseo. re tsebise le ditshiu tsa Department of Health hore hona le batho ba rekisang meriana e ka lematsang batho matlalo a bona, re rute le batho ka moo ho sa lokang ka teng hore o tlole meriana e sa le yo molaong ebile o sa tsebeng hore e entswe kae.

Setso le dintho tsa teng di lokile haholo hobane le rona re hotse ka tsona. Bo Nkgono le bo Ntate-moholo ba ne ba etsa ntho tsa bona ka setso ebile di ba thusa haholo. Ba ne ba sa sokole le ditlhare tsa bona ebile di ne di alafa, di kopanya ebile ka setso kaofela dintho tsa setso di ne di tsamaya hantle.